Ndzi ta hlohletela vanhu hi ku vulavula na vona hi hi matimu ya xipano, ntshunxeko wa xona ni swilo swo hlawuleka leswi xi swi kunguhateke. Ndzi nga tirhisa switirhisiwa swo hlawuleka ku tsundzuxa vanhu hi xivangelo xa ku rhamba ku seketela xipano, ku endla mikhongelo ya vanhu hi ku tirhisana na switsundzuxo swa ku hlanganisa timali na ku hlanganisa matimba ya ntsundzuxo wu nga pfuna leswaku xipano xi ta ya emahlweni.

Vatlangi va nga hlohletela vanhu va le matikoxikaya hi tindlela to tani hi ku endzela swikolo ni ku vulavula hi vuenti matimu ya vona yo hlamarisa, va nga pfuna hi ku dyondzisa vana mahanyelo ya bolo ya mavoko va tlhela va nyika tinhlamulo ta nkoka hi vumundzuku lebyi vuyerisaka eku tlangeni lowu, ku endla mihlangano ya vadyondzisi ni ntlangu wa xiyimo xa le henhla na vona swi nga va nyika ku tshemba ni ku va hlohletela ku tsaka hi ntamu.

Mitlangu yi antswisa vuhlayiseki bya ntshamisano hi ku hlanganisa vanhu eka mintlhavekelo leyi va tsakeleke ku fana, yi nyika nkarhi wo nghenelela eka mintirho ya vurhandzi na ku aka vuxaka lebyi tiyeke. Mitlangu yi tlhela yi antswisa ku twana exikarhi ka vanhu hi ku tsakela leswi fanaka, leswi swi pfunaka ku akela vunghana bya nkarhi wo leha ni ku endla leswaku ku va ni ku twanana.

Xipano xa Banyana Banyana xi hetisisa ntirho lowukulu hi ku kombisa vuswikoti na ntokoto eka xiteji xa matiko ya misava, hambiswiritano ku kumeka ka vona ku xiximiwa loku va faneleke ka ha languteriwa eminkarhini yo tala. Hi ku seketela ndhuma ya vona hi ku engetela vukorhekeri ku andzisa mali yo va rhanga, ni ku nyika vanhwanyana lava tikarhataka nkarhi wo ringana na vavanuna.

Ku va ni ntirho wa le tlhelo lowu humelerisaka mali swi katsa ku landzela leswi u swi rhandzaka ni leswi u kotaka ku swi endla hi vukheta, ku tlhela u languta leswi vanhu va swi lavaka hi tlhelo ra miehleketo swi endla leswaku u eneriseka naswona u pfumala ku hela matimba. Hi tlhelo ra timali swi lava ku tirhisa switirhisiwa leswi nga kona hi ku boha ku hetisisa ku sungula hi mali yitsongo kumbe ku lava nseketelo wa timali eka mihlangano leyi seketelelaka.

Ndzi nga sungula ku nyika xikombiso xo antswisa ndlela yo khoma mitlangu, leswi swi katsa ku tirhisa mikondzo ya matimba ya nxaxamelo wa ntlangu, ku antswisa ku twanana exikarhi ka va karhi va tlanga, na ku tirhisa magoza yo hlawuleka yo hunguta swihoxo hi byo hlawuleka, leswi swi ta pfuna ku endla leswaku xipano xi pfuna swinene ku humelela eka mitlangu ya matimba na ku kombisa byo katsa ku tshamiseka hi ndlela yo humelela eka nhlengeletano ya vona.

Mitlangu yi na nkoka lowukulu eka ku antswisa ka vuswikoti bya vurhangeri bya vantshwa, yi dyondzisa mitlangu ya ku tirhisana ni van'wana, ku va ni vutihlamuleri na ku lulamisa swiphiqo. Hi nkarhi wa ntlangu vantshwa va dyondza ku tshemba, ku khomisa swirho swa xipano ni ku rhangisa swikongomelo swa ntlangu ku tlula swa munhu hi yexe, leswi swi veka masungulo ya vuswikoti bya ku rhangela hi xitalo, leswi nga va pfuna ku humelela eka tindhawu hinkwato ta vutomi bya vona.

Eka tindhawu ta le makaya ku nga va kona ku pfumaleka ka minongonoko ya mitlangu leyi seketeriweka hi mfumo loko ku nga ri kona ku va na yona swi nga pfuna swinene ku hluvukisa vuswikoti bya vantshwa, ku va nyika mintirho leyi va tsakelaka, ku antswisa rihanyo ra vona ni ku katsa ku basa ka vona leswaku va va ni vutshembeni byo humelela, ku hlamuleka ka ku seketeriwa minongonoko ya mitlangu hi mfumo swi ta tlhela swi va na vuyelo lebyinene eka mpfuxeteni ka ndhavuko.

Ku va u antswisa swikili swa wena eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete i ku va u chela e nkarhi wo tala eka mitlangu yeleyo ya le ka inthanete leswi swi ta pfuna hi ku ku u dyondza ku tlanga mitlangu yeleyo u kota ku endla a research ya wena u kambakamba leswaku i yini lexi u nga xi endlaka ku va u pfuneta miehleketo ya wena ku va yi kota ku tlanga mitlangu yeleyo xa vunharhu i ku va u u nga tlangi ntlangu wun'we u hlanganisa mitlangu yeleyo u ta kota ku kuma leyi u yi kotaka swinene.

Loko vanhu vo tala va suka emakaya va tshama emadorobeni leswi swi nga onha swinene hikuva emakaya va hetelela va susa emimitini yo tala va susa minsinya yo tala va aka madoroba va aka ti-factory leswi swi onha mbangu wa hina ni ku dlaya tiko ra hina hi katsongokatsongo swi lava leswaku ku vanhu vo tala va kota ku tshama emakaya va byala swimilana va hlayisa e mbangu wa hina va hlayisa na swa rifuwo.

Leswi swi pfuna vanhu vo tala leswaku ku va tiva leswaku ku ku na mitlangu yo karhi ni yo karhi swi tlhela swi pfuna ku ku tlhavela ka matihlo eka vanhu leswaku mitlangu leyi yi tlangiwa njhani naswona yi pfuna yini emirini ya vanhu nakambe swi tlhela swi pfuna vanhu ku va va duduxa vana va vona leswaku va tlanga mitlangu ya yo karhi naswona va kota ku tiva leswaku yi nga va pfuna hi yini switandzhaku swa wona ni ku tisa yini etidyondzweni ta vona.

Swi nga ndzi pfuna swinene hikuva swi ngo dokodela i voni leswaku leswi swi nga ndzi olovisa swinene eka vuvabyi bya mina bya chukela ni swona mitlangu yo tala yi pfuna hi rihanyo ra vanhu ko va leswaku ku vanhu a va swi tivi ni ni vanhu van'wani a va dyondzisiwa hi swona chukele ri nga va aa mitlangu ya ku yi nga ndzi pfuna ngopfu hikuva dokodela i va a yi tiva loko aze a ku ndzi yi tlanga.

Vanhu vo tala va kota ku hambana na vugevenga leswi swi hlamusela leswaku ku vanhu va nga va na rihanyo ra le henhla swinene hikuva vadyondzisiwa va ha ri vatsongo leswaku ku mitlangu i ya nkoka swinene eka vutomi bya munhu naswona loko vanhu va ri ni swilo swa ku va khipa va ri busy swi pfuna leswaku ku swi hunguta swilo swo tala emphakatini.

Ku va ni nkarhi wa ku ku murhangeri wa vona a va tshamisa hansi hinkwavo kambe a va byela leswaku ku mi vamakwenu kambe leswi mi nga lani hinkwenu a ku na lweyi a nga le henhla ka un'wani naswona va va vekele tilokhara to karhi ta ku ku leyi i ya swimanimani leyi i ya swimanimani a ku na munhu loyi a nga pfalaka lokhara ya munhu wun'wani kambe i na ya yena naswona futhi ku na na tikhamera ku na na ti-contract.

Ku ni social media ku nga Facebook leyi pfunaka vanhu ku hlangana yi va dyondzisa hi swilo leswinene ni ku kota ku tirhisa swilo swa vona swa mavoko ni YouTube YouTube yi tirhisa hi vanhu misava hinkwayo va kota ku ku va vona leswaku ku ku penda swiendliwa njhani ku sweka swi sungurilwa njhani nakambe ku va ni Instagram Instagram yi pfuna vanhu va ti-influencer va ta ni vutlhari bya nyuwana ku va va kota ku endla mali ku va va kota ku ti khipa busy nakambe ku tlhela ku va ni Google Google yi dyondzisa ngopfu hi swilo swin'wana na swin'wana swa laha misaveni loko u kota u lava ku kota ku khanda ku kota ku endla ti-engine ku kota ku endla swilo swo tala hi mavoko ya.

Ina i ntiyiso, ndzi nga va muhlohleteri wa mina n'wini eka mhaka yo tlanga bolo ya milenge hikuva a ku na mun'wani a nga ndzi nyikaka vuhlohloteri byebyo ku fana na mina n'wini, ndza ti tiva leswaku ndzi tirhela yini ndza ti tiva swaku ku hi mhaka ya yini ndzi rhandza e bolo ya milenge.

Hi nkarhi lowu ku sunguriweke ku rima swirhapa eswikolweni, ku fanele ku dyondzisiwa e vana va xikolo leswaku e mandla wu ma le mavokweni ya vona va nga tshama va nga ri na ndlala emutini loko vo kota ku byala swi byariwa leswi va swi lavaka, niswona va kota ku swi cheleta hi nkarhi va tlhela va kota ni ku swi hlakula.

Ku seketela eka vana lavatsongo ku ya fika eka vantshwa, vuseketeri byo laveka loko swi ta eka switlangu swa laveka loko swi ta eka swa mitlangu ngopfungopfu, loko mitlangu yi lava ku tlangiwa hi xiphurofexini hikuva swi kota leswaku vantshwa na vanhu lavatsongo va ti yimisela swinene eka tidyondzo ta vona ku kota ku fikelela la va lavaka ku fikelela kona.

Loko munghana wa mina a ndzi tivisa hi nchumu lowuntshwa wo ti tsakisa, ndzi nga hlamula hi ku tsaka hikuva i tekile e nkarhi wa yena a kota ku ndzi ehleketa leswaku ni mina ndzi nga lava ku ti tsakisa, kambe ndzi nga kamba leswaku i yini vutitsakisi bya kona ndzi tlhela ndzi mu byela leswaku munghana leswi a ndzi yimi na swona kumbe leswi ndzi nga swi rhandza.

Vatswari na vona va boheka ku seketela mitlangu ya le swikolweni hikuva e vana va kota ku vona leswaku swi ngo va endla swilo swa kahle ku ze vatswari va kota ku ta va ta va seketela, niswona swi tisa e ntlhontlho ni vurhandzi eka vana va vona ku kota ku qhuveka va ya emahlweni, ni swi mitlangu leyi va yi rhandzaka.

Swilo leswi ndzi swi tsakelaka swi ndzi tisela ntsako hi ndlela yo hlamarisa swinene hikuva ndzi kota ku pfuka ndzi tsakile, ndzi kota ku etlela ndzi tsakile, ndzi kota ku rhandza e vanhu lava nga na mina etlhelo ka mina hi rirhandzu ro helela hikuva a ndzi na nchumu lexi ndzi khunguvanyaka evuton'wini bya mina.

Hi siku ra mitlangu mateki ma boheka eswikolweni swa le hansi, hikuva vanhu lava i vana naswona va nga hetelela va khahlele swilo, va khahlele maribye, va khahlele mabodhlela, va hlangana ni ku vaviseka swinene vatswari va hetelela se na vona va khunguvanyeka emoyeni.

E ntirho wa ku ti hungasa wu nga ndzi pfuna swinene ku hundzisa eka nkarhi wo tika, hikuva ndzi kota ku humesa e nqondo ya mina kumbe miehleketo ya mina eka swilo swo biha, ndzi kota ku tsaka, ndzi kota ku hlekelela, ndzi kota ku ti hungasa hi swilo swa kahle ndzi nga tikumi se ndzi ti hungasa hi swidzidziharisi kumbe ndzi lava eku ti dlaya.

Ina leswi swi kahle ende swa tirha hikuva i kota ku vuyela endzhaku hi miehleketo i hleketa i nkarhi lowu u nga va na wona enkarhini wa wena u nga ku tsakisa swinene, niswona i hetelela i hlekelela i ri one, i ri wexe hikuva i minkarhi liya u kuma swa ku ku a ku ri minkarhi wa ku ku u hundza eka swiyimo swo tika swinene, kambe u kotile ku hundza.